Ndicinga into eye yenze kube nzima ukulima itswele yimo yezulu nemo yomhlaba olime kuwo. Ndicinga yiyo into eye yenze kube nzima ukulima itswele.

Ukuze umhlaba uzube kanti ulungele ukuba kulinywe kuwo uvelise iziqhamo ezihle kufuneka umhlaba wakho uwugrumbe, uwugrumbe, ugrumbe umhlaba ukhangele umgquba ugalele umgquba ngaphezulu. Ugqiba ugalele amanzi ukuze ulungele ukuba kungatyalwa kuwo uzovelisa iziqhamo ezihle.

Ubona ngokuqala ingabi nayo i-appetite yokutya ingabi namandla tu ekutyeni ubone ngokungabi na-weight ubone uba iyahla i-weight, iluza i-weight. Uyibone iya iba weak, ibonwa njalo imfuyo xa ingaphilanga.

Amazwe athengayo iziqhamo eMzantsi Afrika yi-Somalia, i-America.

Ndiye ndithathe imigqomo ndibeke apha ngaphandle, ndithuthele amanzi agcwale la matanki emigqomo ukuze xa ifikile imbalela ndibe ndinawo amanzi oneleyo.

Kwindawo endihlala kuyo akululanga ukulima igreyipsi, ukuze ukwazi ukwenza iwayini kufuneka ube kanti isiqhamo segreyipsi unaso, ayonto ilula ukukhula kwindawo endihlala kuyo.

Ndicinga ukuba ngumbono omhle lowo kuba kaloku namafama asakhasayo, asakhulayo kulapho azokwazi khona ukuthi akwazi ukulima okanye akwazi ukufama uhlalisa imfuyo yawo.

Ndicinga ukuba inkqubo yokubuyisela komhlaba inganceda ngokuba abantu abaninzi badinga iindawo zokuvula iiprojekthi nokwakha iikhampani ukuze bakwazi ukuqesha abantu, bakhuphe imisebenzi.

Mna into endingayenza kobam ubuhlanti ndingagalela isamenete apha phantsi ukwenzela xa kunethileyo amanzi ahambe azihlele ingabi nodaka laa ndawo imfuyo yam ifunyanwe luchwane.

Kudlala indima ebalulekileyo kakhulu ngoba kaloku imali ekhoyo ngoku ayisenayo ivelyu, yonke imali inevelyu encinci. Ngoku ukuzilimela kwenza noko intlupheko yehle kakhulu.

Mna ndingaze ndizifuyile ezam iinkukhu kuba kaloku inyama yeenkukhu exhelwa ngoku ozifuyele yona uyixhele uyipheke iba nencasa futhi iba mnandi kuba i-fresh. Yona leyo siyithenga ezitolo nayo i-fresh kodwa ke yona ityiwe kumkhenkce, futhi incasa yayo ayifani nencasa yenkuku exhelwe ekhayeni.

Ezam iingcinga zithi uyayidinga umntu imfundo esesikweni ukuze abe ngumlimi ophumeleleyo kuba ezinye izinto uye uzifumane khona phaa apho nifunda khona, ube nolwazi oluphangaleleyo ukwenzela nawe xa se ungumlimi ube ngumlimi ophuma izandla.

Yibhanana, yiorenji, yimengo neavakhado.

Ndicinga ukuba ichaphazeleka ngokuba kaloku izityalo zegreyipsi azibikho futhi ke ngoku iwayini yenziwa ngegreyipsi. So, ke ngoku iikhampani zokwenza iwayini ziyasokola ukufumana iigreyipsi ezirayithi for ukwenza iwayini.

Kuba kaloku iswekile yeyona idingekayo kakhulu kumashishini amaninzi kuba abantu ababhakayo izikonzi neekeyiki badinga iswekile, abantu abaphungayo abantu abakhulu abathanda uphunga, iswekile.

Ngokolwazi lwam azilunganga izikhukhula kuba ziwisa izindlu zabantu zihamba nezindlu zabantu zimoshe iimoto, zihambe neemoto ziwisa iibhriji, inintsi into eziyimoshayo apha eMzantsi Afrika. Nezityalo ziyafa xa kukho izikhukhula nemfuyo ihambe namanzi. Iyamosha izikhukhula kakhulu eMzantsi Afrika.

Ke, mheza wam, andizanga ngochuku. Noko, noko, mheza, iihagu zakho ziyandimosha eyadini yam. Ndiyacela uziqeshele umntu wozifuya nozozihoya xa wena ungekho kuba xa ungekho ziyaphuma eyadini yakho zizongena apha eyadini yam zindimoshe. Ndiyacela ke mheza wam, andilwanga.

Ndingabiza abantu abangoomama bendawo ndibabizele kwindawo eliholo, ndibafundise ngokubaluleka nangendlela ulimo eliphuhlisa ngayo kwezomnotho. Ukuze nabo babe nomdla bafune ukuba ukungenelela kwi-department of agriculture.

Zona izityalo zasendle zimnandi futhi zinqabile kodwa ke umntu kufuneka xa eye kuzo ehlathini eyotya zona izityalo ezi zasehlathini abe nokukubhekabheka ukwenzela ukuba ajonge kuba kukho iinyoka kukho nezinye ke izinto zasendle.

Ndingazithengela i-jam meal for ukuzityisa ndiphinde ndizithengele nenaliti yokuzitofa isitofu sezilwanyana esenza ukuba zihlale zisempilweni, zingafunyanwa zizigulo.

Ndingahamba kaloku ndimane ndisiya khona apho imfuyo yam ikhoyo, mhlawumbi ebuhlanti, ndimane ndiyoyibuka. Kulapho ndizothi ndithathe ixesha lokuzijonga hleze ndibone ke xa kukho enezilonda emlonyeni naselunyaweni.

Ndicinga ukuba into enokulungisa ukuhamba kancinci kokuphunyezwa kwale nkqubo kukuba banikwe izixhobo zokusebenza. Xa izixhobo zokusebenza zinqongophele kuba nzima ukuphunyezwa kwenkqubo.

Ndicinga ukuba ewe, ukufundisa ngezityalo zasendle kubantu abahlala edolophini zingaluncedo kakhulu kuba abanayo ulwazi ngezityalo zasendle. Kulapho bangabanomdla wazo izityalo zasendle.

Ndicinga ukuba ukulima iitapile kulula kwamanye amaxesha kuba kwamanye amaxesha ndisitsho nje iitapile aziwafuna amanzi amaninzi kakhulu, futhi kwamanye amaxesha kulula kuba kaloku iitapile alifuni sinakekelo sininzi. Uyazityala iitapile uzinkcenkceshele zizikhulela iitapile.

Ewe, ndicinga ukuba ingabanceda kakhulu ngokuba kaloku abanye abantu baye batye izinto abangazaziyo. Ngoku ke, noko xa benokuthi bafundiswe ngazo abantu bangayeka izinto abazaziyo ukuba zizinto ezityiwayo futhi ezikhuselekileyo ukuba xa bezityile azinokwenza bungozi ezimpilweni zabo. Ndicinga njalo.